Ngingazizwa ngingeneme futhi ngingalithembi ibhange ngoba kube nokungahambisani phakathi kwalokho engingakulindele nezindleko ezenzakalayo. Lokho kungadala ukukhathazeka ngobudlelwane bethu.

Bengishayela kahle kwase kusuka imoto ngakolunye uhlangothi yangena endleleni yami. Inhliziyo yami yashaya kakhulu ngenxa yokwethuka. Ngenhlanhla ngamisa imoto ngesikhathi kodwa ngathuka kakhulu futhi ngazizwa ngididekile umzuzwana.

Ngiyazwelana kakhulu nawe mngani wami esimeni obhekene naso nomshwalense. Mina bengingasiza lana engingasiza khona ngokuvuma kwamandla ami. Kanti uma kuya phambili kumele umuntu awuhlaziye kahle umshwalense awukhethayo.

Ngizizwa ngijabule izinzuzo ezinjengalezi zenza kube lula ukukhulisa imali ngokuhamba kwesikhathi. Ngikhethe le akhawunti ngoba inezinhloso ezicacile zokukhulisa isikhwama sami esizayo futhi inikeza izinga lenzalo elikhuphukayo okuthokozisayo.

Ngavakashela ebhange ngifuna ukubolekwa imali kodwa lapho ngifika, ngaphathwa kabi kakhulu. Umphathi wayengathathi kahle isicelo sami engafuni ukungisiza nje nhlobo. Ngacela usizo kodwa kwaba sengathi akathandi ukwazi. Kwangishiya ngikhungathekile futhi ngidumala.

Lokhu kusiza ekugwemeni ukungaqondi kahle kwandise ukuvikeleka kwezomnotho, futhi kuqinisekisa ukuthi ibhange linolwazi olunzulu ngemikhawulo yokukhokha yakho. Lokhu kuholela ekuphumeleleni okungcono kimi nebhange.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo sibekisela esikhathini esichithwa ngaphambi kokuba inkampani yomshwalense ikhokhe izinzuzo zomngcwabo. Lokhu kungaba nomthelela omubi uma kudingeka kakhulu ngoba kubeka umndeni othintekile esimweni yokudlula komshwalense, kucindezela izinzwa zabo futhi kudala ukukhathazeka uma kumele kulindwe isikhathi eside.

Ngizizwa ngixinekile futhi ngikhathazekile, izinyathelo zokuqala engizoyithatha ukufunda ukuthi yiziphi izinzuzo zokungasebenzi ezitholakalayo, ukuhlola izidingo nokuhlela ukuthumela isicelo, inqubo yokufaka isicelo ingaba inkimbinkimbi kodwa inikeza ithemba lokuthi kuzoba nokweseka kuze kube yilapho ngithola umsebenzi omusha.

Ngizizwa ngikhululekile futhi ngijabule ukuthi ngithathe isinyathelo esibalulekile, njengoba ngilinde impendulo ngihlela ukusebenzisa lesi sikhathi sokucabanga ngezindlela zokuthuthukisa amakhono ami, ukucwaninga amathuba emisebenzi noma ukuphumula kancane.

Ukusebenzisa i-overdraft enezimali ezincane zonyaka kungaba usizo uma kudingeka imali yesikhashana, kodwa kungavula izindleko ezengeziwe ezifana nezentela. Uma ungathanda ukugwema izinkinga zemali, kuzoba kuhle ukulawula kahle izindleko zami nokufuna izindlela ezingekho emthethweni zokuthola imali ethile.